Ndicinga uba ukuba bakhetha unomathotholo ngoba yonke into kunomathotholo icaciswa bhetele, abanye ke abafuni ubona izinto ezimbi ezehlayo kumabonakude ngoko kukhetha ukuva ukuba kuqhubeka ntoni, njani ezindaweni ezinintsi.

Ndingathi makabhatale enye iwebhusayithi ekuthiwa nguNetflix. KuNetflix ubukela zonke iimuvi ezikhoyo onokuzibukela, ufumana zonke iimuvi ezithandwayo ngabantu nezisemehlweni abantu ngalo umzuzu.

Kuthe xa kufika iimfonomfono abantu abaninzi basebenzisa imfonomfono ukuya kuNews twenty-four, ukuya nakwezinye izinto ukuze bafumane iindaba ezisematheni kule mihla yethu.

Ndicinga uba bayazama kakhulu ngoba xa bebona ukuba ikhona into engahambi ngendlela elungileyo iiakhawunti zabantu ziye zidilithwe okanye ziye ziripotwe, loo mntu lowo okhathaza abanye abantu angabikho kwiinkampani zamaqonga onxibelelwano.

Ndingathi makafumane iWi-Fi ethembekileyo nefikelelekayo ukuze akwazi ukuhlala okanye enze ngendlela elungileyo kulo msebenzi, angasoloko ethenga idatha ne-airtime ngoba idatha iyaphela kodwa iWi-Fi uyakwazi ukuyithenga ihlale ibe yinyanga uyobhatala qho ngenyanga kwaye iyafikeleleka.

Ndakhe ndangena kwi-restaurant ethile okanye kwindawo yokutyela ndiyayicela iWi-Fi, akwavunywa kuba kwathiwa andikho kwi-VIP, iWi-Fi yeyabantu abakwi-VIP ngoba babhatale imali ethe xhaxhe mna andibhatalanga mali ethe xhaxhe. Ndamkela ke loo nto ethethwayo ngoba ke yimigaqo yaloo restaurant, andinakudlala kuloo nto.

Kwiimeko zesikolo andikwazi ukuphila ngefowuni yam ngoba zonke izinto zidinga, zisefowunini yam okanye zisemnxebeni wam. Ngoko xa ndingenayo ifowuni, ndiye ndingakwazi ukuqhubeka kakuhle nesikolo ngoba iinto ezininzi ezisefowunini yam, nokuxhumana nabantu endifunda nabo ukudinga ifowuni yam.

Asindiphazamisi esam i-smartphone ekuhlanganeni nosapho lwam okanye nabahlobo bam ngoba ndiyayazi ukuba ifowuni okanye i-smartphone sam sinexesha laso, abahlobo bam banexesha labo. Xa ndihleli phakathi kwabo ndiyaqinisekisa ukuba ndibanikeza ixesha eloneleyo ukuba sithetheni sonke sonwabeni ndingabe ndisebenzisa umnxeba wam.

Ndava kabuhlungu yayingathi ndizifihle ndingabonwa ngoba ukugezelwa phambi kwabantu abanintsi, phambi kwabantu abakwi-intanethi. Ngoko ke loo nto ikwenza uzive umncinci kakhulu, ize ikwenze uzive uhlazekile, ugezeleka awuziboni ungumntu ofanele nokuphila ngamanye amaxesha.

Kula majelo okuncokola abanye abantu ekuthetheni nabo umntu afune ukudibana nawe, abanye ke bukhona ubungozi kuloo nto ngoba umntu amazela kwi-smartphone but umntu acele ukudibana nawe, xa edibana nayo kanti ngumntu okwi-human trafficking. So, wonke umntu kufuneka ulumke, ewe ke kumnandi okuncokola nabantu kwiindawo ngeendawo. Abantu ngabantu abalungileyo kodwa abanye not hayi bonke balungile.

Ndava ukuba abantu abathile, andizubachaza amagama, ukuba baswelekile ibe ingekho njalo. Kulula kakhulu ke kusasaza iindaba zobuxoki and kwaye yinto ebuhlungu ukuthi ubani uswelekile ibe engaswelekanga kwaye loo nto ivele idume kakhulu ibe loo mntu engaswelekanga esatshaya inqawa.

Kukuqinisekisa ukuba iWi-Fi yakho uyivala, laa nto kuthiwa uyayilokha ibe nephasiwedi. Iphasiwedi yakho ke uqiniseke ukuba awuyixeleli mntu, uyixelelwa lo uyaziyo uba uthembekile kwaye ufuna ukumnika, lowo ke lo mntu akazukwazi ukuyisa iphasiwedi yeWi-Fi ebantwini ngabantu.

Yanga, Ebeneza, Oncemore Six, Ohlonitshwayo what else? ngumculi waseNigeria uLawrence Oyor Favour.

Ndingaqinisekisa uba banabantu ababancedisayo kwaye ndingaqinisekisa ukuba kufakwa iWi-Fi ukuze kungathengwa datha mihla le.

Ndingahamba ndiye kwamanye amajelo efowunini ndibuze ukuba iindaba ezithile ziinyaniso na.

UInstagram usemgangathweni ophezulu kakhulu, abantu abakuInstagram ikakhulu ngabantu abaziwayo. NakuFacebook ngokunjalo bakhona abantu abaziwayo.